Ndisebenzisa iephu yakwaTymeBank. Isizathu soko inamaxabiso aphantsi xa ndikhupha imali yam, yaye anditsalelwa mali rhoqo ngenyanga ngenxa yokuphuma nokungena kwemali kwibhanka yam. Okwesibini, yaye xa ndisonga kwicala labo lee-savings, imali yam iba nochata oncumisayo. Okwesithathu, uTymeBank uba namaqithiqithi amane ekuthi jize ngawo kwicala labo le-reward savings. Okwesine, naxa kanti ndidinga uncedo olukhawulezileyo malungana nebhanka yam ndiyakwazi uku-imeyila okanye ndithumele umyalezo kwakule ephu.

Ingaba ningumbutho wemali ogunyazisiweyo ukunikezela iinkonzo eluntwini, i-FSP ngamafutshane? Ndicela undibhentsisele ngoluhlu lweepolisi zenu namaxabiso azo. Xa ndinokuthi ndithathe umasingcwabane kuni kuthatha ixesha elingakanani ukuze ndibe lilungu elipheleleyo? Singaba sikhona na isixa mali endiza kusifumana xa kuthe kwadlula iminyaka kungabhubhanga mntu? Ingaba imali le kamasingcwabane ndiyibhatala rhoqo ngenyanga niyitsala kwibhanka yam okanye ndiyizisa kuni ngesandla?

Kubalulekile tatomkhulu ukugcina imali ebhankini ngezi zizathu. Imali yakho iyakhuseleka kumasela, iibhanka ezininzi zikhuselekile kakhulu yaye zineeinshorensi. Ngoko qiniseka okokuba nokuba kungaphangwa ngonqevu kodwa akukho nto iza kuchaphazela imali yakho. Yaye imali yakho xa uyigcina ebhankini iba nochatha wesixamali esithile, oko ke kuxhomekeka kwibhanki oyisebenzisayo.

Ewe, lihluthiwe. Ngokomgaqosiseko weli loMzantsi Afrika, kumqulu wamashumi amabini anesithoba, wonke umntu unelungelo lokufumana imfundo esisiseko, oko kuquka nokufunda kumaziko emfundo aphakamileyo.

Kukutyala imali kwiinkampani ezithengisa izindlu, kuba ixabiso lendlu alehli linyuka rhoqo. Nokutyala imali kwiinkampani ezigqwesileyo nezisele zizenzele igama, oku kungakunika uzinzo ekuqinisekiseni okokuba imali yakho izala amathokazi. Xa uthe watyala imali yakho kwezi nkampani kukho isixamali sesahlulelo osifumana rhoqo ngenyanga okanye ngonyaka, okwingathi ngumvuzo wakho.

Ndingenza uphando ngomgaqosiseko wesaa sikolo ngokuphathelene nokungqamana okunokuthweswa kwezidanga kwakunye neli tyala lesikolo. Ndifune ukwazi okokuba yimali engakanani le ayityalayo umntakwethu, ndiyomncokolela nomphathi wesikolo sicele okokuba siyikhuphe izizavenge. Ukuba zonke ezo nzame ziphanzile, ndigqibele ngoyokuboleka imali ebhankini khona ukuze umntakwethu athweswe izidanga zakhe.

Okokuqala, lukhuselo lwemali yakho ngokokuba iiephu zebhanki zisebenzisa umnwe wakho okanye ubuso bakho ukuqinisekisa okokuba nguwe wedwa onegunya lokufikelela kwimali yakho. Okwesibini, uyibona kakuhle yonke into eyenzekayo kwimali yakho engenayo nephumayo. Okwesithathu, ufikelela kwimali yakho nanini na ngamaxesha onke.

Abantu abaninzi bayoyika ukuthetha ngokufa kuba oko kubenza bacinge okokuba nabo ngenye imini bazokufa, nto leyo ibenza bangahlaliseki bagubhe. Ukuncokola ngomasingcwabane kuvuselela iimvakalelo ezahlukahlukeneyo, usizi, unxunguphalo noxinzelelo lwengqondo yaye ivuselela noloyiko lokulahlekelwa ngabantu obathandayo.